Uma ngabe ngiklama indawo yomuntu siqu ukuyiphatha nokukhipha imali eningi, eyenzela ochwepheshe abasebasha abafana no-Yon, ungumfazi oneminyaka engu-twenty six, ungumphathi wezokuthengisa owake wahlala e-London, kodwa manje usehlala eNingizimu Afrika. Ngingayakha le ndawo ibe eyemfashini esebenza kalula, futhi ehlakaniphile, ifanelane nendlela yokuphila yabantu abasha abanolwazi nobuchwepheshe. Nazi izici eziyisisekelo engingazihlanganisa, isikhombimsebenzi esihlanza, futhi esiyimfashini, uhlaka olunethezekile noluhle ngamehlo, imibala ethambile, izithonjana ezihlanzekile, isimo sokusebenzisa kalula ngeselula, noma ikhompyutha, isikhumbuzi sokuqonda izimo, ukuphathwa kwemali okuhlakaniphile, izinhloso zemali nezixwayiso.

Yebo, ngike ngabheka umehluko ezimalini ezikhokhwa minyaka yonke, noma izindleko ezihambisana nokusebenzisana i-overdraft phakathi kwamabhange ahlukene eNingizimu Afrika, futhi umehluko uba mkhulu uma kuqhathaniswa izinga lenzalo, imali yokumvula i-draft, kanye nezindleko ezimile, noma ezishintshanisayo. Izinto ezihluka phakathi kwamabhange, izinga lenzalo, izimali zonyaka, izimali ezimile.